Iimbhesi ezithutha abakhweli ukusuka emaloktjhini ukuya emadorobheni zisebenza ngefanelo kodwana azikaneli ngombana zikhamba ngeskhathi begodu azikhambi ukufana namatekisi ngombana amatekisi anele manengi khulu. Ayakwazi bonyana athuthe abantu kodwana iimbesi ziberegela namkha ngisebenzela eskhathini.

Amathikithi wokukhamba ngebhesi atholakala namkha athengiswa eentolo ezifana nabo-Shoprite, i-Spar, e-Pick n Pay nakwezinye iintolo zamathikithi, lapho kuthengiswa khona amathikithi begodu amathikithi athengiswa amathikithi wokukhamba ngebhesi uyawathola lapho endaweni yakhona yeembhesi, ebizwa ngokobana yi-TicketPro ayatholakala khona.

Amagadango ekufanele athathelwe umtjhayeli webhesi ofika ngemva kweskhathi lapho kukhwelwa khona ibhesi, kukobanyana abakhweli beembhesi bakhambe bayombika kubamphathi bakhe, bonyana umtjhayeli ufika ngemva kweskhathi lapho kukhwelwa khona ibhesi.

Umonakalo otjhiywa mathraga athutha ipahla phezu kweskontiri mkhulu khulu ngombana amathraga la atjhiya imigodi namkha enza imigodi phezu kweskontiri begodu imigodi leyo iphazamisa ezinye iinkoloyi, nazikhamba phezu kweskontiri leso.

Isibalo samathraga aphula umthetho endleleni i-N one sikhulu khulu ngombana ngobunengi babo baphula umthetho, ngokobana balayitjha ngokundlulele.

Ukoniwa komthangalasisekela yeentimela kubaphule khulu, kubathinte khulu abasebenzi ngombana kufanele bagibele iinthuthi namkha amatekisi ukuya emsebenzini begodu amatekisi imali yakhona iphezulu kunale ebebayisebenzisa lokha nabagibela iintimela.

Iye kufanele amapholisa afune abomazisi abakhweli beentekisi ezeqela ngale komkhawulo. Ukwenzela bonyana bangeqi ngokungekho emthethweni beqe ngokusemthethweni.

Ikambiso engathathwa ngaphambi kobana kukhutjhulwe intengo yamathikithi wokhwela iimbesi. Kukobana baqale bonyana i-tax ikhuphuke njani. Nakukhuphuka i-tax nazo iimbhasi zingakhuphuka begodu zingamane zikhuphuke kodwana batjele abagibeli kusese neskhathi bonyana, iimbhasi zingakhuphuka ngenyanga eso naso. Bangaveli bakhuphule bangakanikezi abagibeli isiyeleliso.

Lokha usomatekisi nakadlula amarobodo nalokha abovu, ngiyakghabhudlheka ngombana usuke afaka ipilo yabagibeli eqophelweni namkha engozini begodu ipilo iza kanye angeze iseza.

Urhulumende nange angakatelela boke abosomatekisi bona babhadele umthelo kungaba kuhle khulu ngombana abosomatekisi ngobunengi babo bayakubalekela ukubhadala umthelo, abawubhadeli.

Umphakathi nange ungabamba ijima lokobana batoyi-toye, batoyi-toyele abosomatekisi babatjela bonyana bafuna iinkhwelo zama-Uber ngombana nazo ziyasirhelebha bonyana bafike ngeskhathi emsebenzini begodu i-Uber awulindi bonyana igcwale kodwana uyakhamba nanyana uyiwani begodu i-Uber uyakghona bonyana ubhadele imali leyo yokubeka lapho uyakhona. Ungaloku utjhentjha endleleni.

Ibelo elingabekelwa amathraga ukuqiniseka zokuphepha endleleni, lingabalelwe ematjhumini abunane namkha ngaphasi kwalawo kodwana lingadluli amatjhumi abunane. Ngokwenza njalo zokuphepha endleleni zingaqinisekisa.

Uphephe khulu bonyana abantu abadala nabo bakhambe ngeenkhwelo i-Uber ne-Bolt ngombana i-Uber ne-Bolt nabafake iscelo namkha isbawo sokobanyana bafuna ukuya endaweni ethile, zibabeka poro lapho baya khona. Lapho umebhe ubabonise bonyana bayakhona begodu abalahleki, kodwana iinkhwelo ezinye azibabeki lapho bayakhona. Kufanele bagibele, bahlike, bagibele esinye iskhwelo, bahlike kanjalo kanjalo.

Into ukuhlukumezako ngokukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emsebenzini kukobana, kufanele uvuke ekuseni ngombana amabhesi akhamba ngesikhathi begodu okunye okuhlukumezeko khulu kukobana amabhesi athwala abantu abanengi begodu neengozi zakhona zinengi khulu amalanga la.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganaskontiri kukobana, kungena ithuli namkha i-dust ngebhasini begodu lokho kungagulisa abagibeli.

Ikwenzela ibhasi umzila wazo wodwa edorobheni kusiza khulu ngombana iinkoloyi edorobheni zinengi khulu begodu zikghona bonyana zikhambe ngaphambi kwebhasi nanyana bezingemuva kodwana ziyakghona bonyana ziyokhamba ngaphambi kwayo ngombana zona zincazana kunebhasi kodwana ibhesi nayinomzila wayo, iyazi bonyana izokhamba ngaphandle kobana iphazanyiswe ngezinye iinkoloyi.

Lokha nawuphathekileko ngaphakathi kwebhesi ekhamba ibanga elide, uyaya kumtjhayeli namkha ku-driver uyomtjela bonyana uphathethekile ucela bonyana akulindele namkha isitopo esilandelako, uyamcela bonyana akulinde kancani ukwazi ukuzikhulula.

Lokha nakukhuphuka imali yentelo namkha ye-tax, ngikho okubangela bonyana imali yokukhwela ibhesi nayo ikhuphuke.

Unobangela wokobana abantu bakhethe iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi kukobana, iinkoloyi zomphakathi zibuthaka khulu ngombana kufanele zilinde abantu ngaphambi kobanyana zikhambe kodwana iinkoloyi ezizijameleko azilindi abantu kodwana zivele zikhambe begodu zifikisana msinyana emberegweni.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu amahlelo wokukhamba womndeni wami ngombana intengo yeembaseli iphezulu khulu, umuntu akasakwazi bonyana angakhamba ayovakatjhela iinhlobo namkha aphume ayozibandakanya eendaweni zokuzithabisa ngombana intengo yeembaseli ikhuphuke khulu iyadura.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka khulu lokha intengo yeembaseli nayikhuphuka bangakatjheji ngombana kufanele bakhiphe imali engaphezu kwale bebayibekile bonyana bazoyikhipha ukuze bathele ngayo intengo yeembaseli namkha ekufuze bathele ngayo iimbaseli.

Ngokubona kwami kulungile bonyana urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana nange urhulumende angayilawuli intengo yeembaseli, kutjho bonyana ingakhuphuka ngendlela nanyana ngiyiphi, singathi nasithi phapha siyibone ikhuphukile mihla namalanga langa kodwana urhulumende nakayilawula nayilawulwa ngurhulumende, ikhuphuka ngconywana.

Iye, inzuzo ikhona ngokusebenzisa iinkoloyi ezincani ezizijameleko ngombana azidli khulu iimbaseli begodu uya endaweni eyi-one, awakhambi uba nokujama endleleni okunengi kodwana uyazi bonyana ujama kuphi.

Ukuba nekoloyi kuyayithinta isabelomali yomuntu ngombana umuntu uba namakhambo ebekangakahlosi ukuba nawo begodu amakhambo woke atlhoga bonyana umuntu abe nemali ngombana angeze wakhamba ngekoloyi enamanzi kodwana ikoloyi itlhoga ipetroli bonyana ikwazi ukukusa lapho ufuna ukuya khona. Ipetroli yona itlhoga bonyana umuntu abe nemali kobanyana ayithenge.

Lokha nakukhutjhulwa intengo yamathikithi yokukhwela ibhesi. Kungithinta khulu njengomkhweli webhesi, ngombana uthola bonyana kukhuphuka amathikithi kodwana emsebenzini imali ayikhuphuki. Lokho kuphazamisa khulu ihlelo lebhajethi yami.

Unobangela wokobanyana intengo yamathikithi wokukhwela ibhesi ingehliswa lokha nakwehliswa intengo yeembaseli. Kukobana lokha intengo yeembaseli nayikhuphukako ikhuphuka khulu. Begodu nayehla, ayehla ngenani leli beyikhuphule ngalo, kodwana eyehlako encani. Kungunobangela wokobanyana kungehliswa inani namkha intengo, kungehliswa inani yamathikithi wokukhwela ibhesi.

Ukukhutjhulwa kwentengo yeembhesi kubalimaza khulu ngeekhwanyeni abakhweli bazo, abasebenza emakhwitjhini ngombana uthola bonyana ngobunengi babo basebenza amalanga. Begodu imali abayitholako akusiyo imali eyaneleko bonyana bangakwazi ukwenza nezinye iindingo zabo, ngombana uthola bonyana intengo yeembhesi iyakhuphuka kodwana emisebenzini ababakhuphuleli imali.

Ikambiso engibona bonyana kufanele ilandelwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi wokhwela iimbesi, kukobana baqale bonyana abantu abakhwela iimbhesi babantu abanjani. Abasebenza kuphi begodu. Ngombana lokha nababakhuphulela imali, uthola bonyana abanye babo abasakwazi bonyana bangaya emsebenzini ngombana sebasebenzela into engekho namkha sebasebenzela amaha. Basebenzela ukugibela ibhesi kunobanyana basebenzele ngekhaya.

Ngokubona kwami into ekufuze iqalwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yokukhwela ibhesi, kukobana baqale bonyana seyikhuphukile kangaki. Nakukuthi ikhuphukile ngo-March, umnyaka ozako kufanele ingasakhuphuki, ihlale. Izakukhuphuka ngomunye umnyaka, kodwana bona abaqali izinto ezinjalo.

Ngokubona kwami urhulumende nakangangenelela lokha iinkamphani zeembhesi nazikhuphula iintengo ezibhadeliswa abakhweli. Kungabanga bonyana iintengo zokukhwela ibhesi zikhuphuke khulu, ngombana norhulumende naye uzokufuna bonyana adle khona lapho.

Ukwehliswa kwentengo zokukhwela iimbhesi. Iye, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi bona basebenzise iinthuthi zomphakathi ukuya emsebenzini ngombana lapho bazokubulunga imali enengi khulu.

Ukukhutjhulwa kwentengo yokukhwela iimbhesi. Ikhutjhulwa ngombana haye kubujamo obubanga bonyana kukhutjhulwe intengo yokukhwela iimbhesi.

Nanyana bangathi bayabacabangela, ayikho into abazokwenza ngakho lokho. Ngombana nakukhutjhulwa intengo yabakhweli beembhesi, kufanele kukhutjhulelwe woke umuntu okwela ibhesi. Bona ngokubona kwami bayacatjangelwa, kodwana nanyana bacatjangelwa ayikho into abazoyenza ngalokho.

Intengo, intengo yokukhwela iimbhesi ezikhamba amabanga amade. Iye, ngiyibona ikhambisana kuhle nalobubujamo bomnotho umphakathi okibo.

Iye, ngibona bonyana kumbono omuhle bonyana abantu abarhola ipentjheni baphungulelwe imali nabakhwela iimbhesi. Ngombana abantu abasele barhola ipentjhini, babantu abasele baluphele. Begodu kufanele bacatjangelwe.